Iye, kuyakghonakala ngombana i-Wi-Fi kukhona ezenzelwe bona zisebenziswe bantu abanengi.

Sikghona ngokobana sibukele umabonwakude nofana kube khona esikwenzako ngaphandle kukobana siberegise idatha.

Ngilonga ngokubana nangingena eenkundleli zokuqhumana ngingenele okubalulekileko njengokuphendula imilayezo, ngingabukeli amavidiyo.

Kunabomaliledinini esibabizwa bona yipopotwana laba abancani kunabomaliledinini bethatjhi abathintwako, bathatjhwa ngemino.

Ilisizo ngokobana ngiyo esivezela abantu abahlongakalileko begodu nokhunye esingakwazi okwenzakala emphakathini sikuzwa emirhatjhweni.

Kufunda kumaliledinini lokha nawufunda kumaliledinini ungayi etlasini.

Iye, ngibona njalo. Kurerhe nawuyithenga ngobunengi, ngivumelana nalokho.

I-Wi-Fi ngile eba nedatha elinengi uthola bona bhadala inyanga nayiphelako, kuthi idatha lona ulibhadala khona nje kumaliledinini liphela msinya kune-Wi-Fi.

Umbonwami uthi iye kufanele kube ngibo abawuthuthukisako ngombana ngibo ababa nelwazi ukudlula abanye abantu.

Mina ngiwabukela kumaliledinini ngombana kumabonwakude abasawafaki amafilimu amnandi.

Ufunjathwako wokuthoma ngamthola ngokobana ubabami angithengele yena ngombana umma sele alele begodu ngihlala khabo mkhulu

Umbona ngokobana angabi nelwazi ngomaliledinini afune bona nimrhelebhe ngokunye okuthize.

Sikghona ngokobana kube khona eminye imisebenzi esiyenzako ilanga loke ukuze singacabangi khulu ngomaliledinini.

Ngiyibona kuhle kufuze bona usidlalela iingoma zangekhethu ukwazi bona uzithuthukise iingoma lezi zangekhethu.

Kuba kuthi ufunjathwako cami lo, wenza bona abantu bakhulume khulu.

Ungamelusa ngokobana umthathele umaliledinini entambama bese umnikele ngakusasa ekuseni.

Indima yokobana basazise ngokwenzekako emphakathini nenarheni yangekhethu.

Ukobana baberegisa lona kuze ifoni iberege. Izinto ezinengi kumaliledinini zidinga idatha nalapha abantu baqhumana khona kufuneka idatha.

Ungazikhandela ngokuthi ungene kuma-settings wakumaliledinini uzikhandele bona zingasangena nalokha nabakufonelako zibethe epaleni.

Ungaqedwa ngokobana kube khona namahlelo alungiswako aqhubeke, aqhubekise idatha leli eliseleko.

Ukobana uthole onomaliledinini akufundise bona usetjenziswa njani.

Iye, ngiyaba naso isikhathi esinjalo. Kubalulekile bona uzibekele isikhathi sokusebenzisa unofunjathwako ngombana nowungabeki isikhathi uyaphazamisa lokha sele usebenza.

I-media ithuthukisana msinya ebantwini. Ivulela amathuba wezinto ezinengi nokwaziwa babantu bangaphandle.

Angasekelwa ngokobana nawo amalimi wesintu afakwe kuthekhnoloji koke nakutjhuguluka itheknoloji nawo asetjenziswe.

Libiza imali ephezulu ngombana amalanga la sele likhuphukile, abantu abanengi sebasebenzisa idatha ingakho likhuphukile, sele libiza khulu.

Kufuze bona nakaberegisa idatha angene eenkundleni zokuqhumana aphendule imilayezo, angabukeli amavidiyo khulu begodu angalaleli khulu neengoma ngalo idatha.

Ngingena ngemva kwe-iri nofana ama-iri, kunesikhathi engisibekako ukUberegisa umalila edinini.

Iye, ilisizo ngombana kuyakghoneka bona idatha lakho liphelile uye kumfundi one-Wi-Fi ubawe bona akukhonekhthe ukghone ukubona nawe, ubhale umsebenzi wesikolo.

Iye kufuze bona ngaphambi kokobana ufake ingoma, ingoma le ufake imikhakha yakho ukwazi bona nayingathuthuka bakuthole khona.

Alisekho isasa likumabonwakude, abomabonwakude bangagcina sele singasababeregisa.

Kufanele bona imivumo le ungasayithenga ubawe bona abengani bakho bakusherele, bakusendele yona eenkundleni ezifana ne-SHAREit.

Baberegisa i-WhatsApp, i-Facebook nofana i-inbox. Ngilapha khona nithumelana khona imilayezo.

Mizuzu yasimahla etholakalako kibomaliledinini, iyathengwa.

Imidiya yeditjhali iyabhadalwa kazi imidiya egadangisiweko uyifumana bulula nasimahla.

Kuyakghonakala ngokuthi umvumi lo, lokha asaphila bekangenzi okufaneleko, angabhadali imbulungo bekaberegisa imali budlabha.

Yividiyo etjhudwe ngekhamera ephathekako esandleni begodu eveza kuhle tle!

Kufuze bona i-Wi-Fi yakho uyifake i-password, nofana iinomboro ongakwazi bona zifakwe nguwe. Zaziwe nguwe ngaphambi kobana abanye abantu bathungele kiyo.

Kukobana iinliliswa zomvumo zanjena sele zithuthuke khulu, kunezakudala ingakho zingafani.

Iye, ungakghona.

Iye, ngiyakwenza ukuze bona ngizwisise khulu ngomdlalo.

IIwazi elingaka balithola kubathuthiindaba ababerega ngokuthutha iindaba.

Iye, kungakwenza ngombana inengi lizokugijimela ukukhwela iinthuthi zomphakathi, ukuze bakghone bona baberegise i-Wi-Fi.

Ngithanda umvumi u-Young Stunna, ngombana lokha nakavumako uvuma ngamezwi anekuthazo begodu amezwakhe ayezwakala, akusi mamezwi anoma njani.

Ifilimu elithi Thousand ways to die. I-film leli liveza khulu ngokuhlongakala kwabantu ngeendlela ezihlukileko begodu lokho kuhlezi akusuki emkhumbulweni wami. Ngombana nangibona izinto ezifana nalezi zaku-film ngiyalikhumbula.

Kwenza kukuthi lokha nakavuma e-studio kuba khona abakwenzako, batjhutjhisa iphimbo lakhe balenze libe lihle khulu, ukudlula lokha nakacula ngaphandle kwe-studio.

Kuqakatheke bona wazi bona uthenga ufunjathwako otjhuda njani, ngombana siqale bona iinthombe ziyokuphuma njani.

Ngicabanga bona kuyabadima, ngombana angeze bona bakghona ukubukela. Bekungaba kuhle bona ama filimu la, bawadlale kumabonwakude esimujayele soke begodu osimahla.

Iye, ngiyavumelana nalokhu, ngombana idijithali ikuvezela koke nokufihliweko.

Ama-video ekufuze bona umuntu awafake eenkundleni zokuthintana, mavidiyo walokha nakathabileko, mhlawumbe kunomvumo awuvumako othabisako nofana kunamezwi awakhulumako athabisako. Yividiyo ebandakanya ukudla nendabuko. Okungakafaneli bona ayifake, yividiyo eveza umuntu angakayembathi, nalokha eveza umuntu asebujameni obungasi rerhe, thola bona umuntu loyo uyagula nofana usuthi.

Kuyitjhugulule khulu, ngombana uthola abantu belokishini sele bangasagcwali endleleni benze umonakalo, sebayazibuthelela bahlala ngendlini baqalene ne-Wi-Fi.

Libiza imali ephezulu ngombana idatha lemali eliphasi liphela msinya.

Liqakathekile ngombana esikhathini sanje kusebenza lona begodu abantu batholana msinya eenkundleni zokuqhumana, baberegisa lona idatha.

Ukubukela amavidiyo okuqeda idatha khulu ngombana umdlalo lona odlala kiwo amavidiyo uyalidosa khulu idatha.

Umuntu kufuze bona angabukeli amavidiyo, asebenzise idatha ukuthumela imilayezo nokuhlola thizeni okhunye okubalulekile kwaphela.

Umuntu ophelelwe lidatha akhawutholi umlayezo begodu akatholakali eenkundleni zokuqhumana.

Balithenga ngokuya emavikilini, abanye balithenga ngebhanga.

Linenani elihlukahlukene idatha lapha eSewula Afrika. Kukhona idatha le-two hundred then fifty okulidatha elisebenza isikhathi eside esilingana nenyanga.

Kufanele bona libe ngaphasi kwenani leli elibizwa ngalo ngombana abentwana besikolo bayafunda begodu abanayo imali engangani leyo begodu balisebenzisela izinto zesikolo.

Kunedatha, kune-Wi-Fi, kune-router.

Sikghona ngokuthi lokha nasiphelelwe lidatha sibukele umabonwakude nofana senze okhunye kumaliledinini njengokudlala imidlalo yakimaliledinini.

Ngombana eSewula Afrika asinawo ama-network aqinileko.

Ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo begodu ngizame bona nginga-download izinto engeze ngizisebenzise.

Ikhamphani ye-MTN.

Ziinkundla zokuthintana.

Iye, nami ngibona njalo. Kubangcono lokha nawulithenga ngobunengi.

Lithengwa ngokuthi uye evikilini, uyolithenga khona nofana uthenge i-airtime bese kukhona iinomboro ozipresako bese ulithenge lapho.

Kuyahlukahluka, kukhona idatha lelanga, kukhona idatha leveke, kukhona idatha lenyanga.

Awa, awunamala.

Umukghwa lo ungaqedwa kukobana uthenge idatha lenyanga, kungasi idatha lamalanga begodu utjheje ngendlela osebenzisa ngayo idatha.

Ungawulisa ngokobana utjhinge ebhanga, ubawe bona bakuvalele iinomboro norhwana iqhinga leli lokuthenga idatha ngomaliledinini.

Iye, ilisizo ngombana abafundi bayakghona bona boke basebenzise i-Wi-Fi yinye ukwazi bona kubekhona abafunda ngakho ngokwesikolo nofana benze ngakho imisebenzi yesikolo.

Yitheknoloji engakarhabi ukuthuthuka.

Ingasiza ngokobana kube neemfundo ezitholakalako kubomaliledinini.

Ingabasiza ngokobana ibenzele lokhu abakutlhogako begodu ibafundise okuthize ngokukhubazeka.

Ngombana ukuze itheknoloji le ithuthuke izokwazi bona irhelebhe woke umuntu eSewula Afrika.

Kufunda bunqopho usebenzisa umaliledinini nofana okunye kwetheknoloji.